Di-subscription tsa ditaba ke ha o lefa tjhelete e itseng, ekaba o ka lefa ka kgwedi, ka beke kapa ka selemo. Ebe ha o qeta ho lefa, o tla be o ntse o romellwa ditaba tsa letsatsi ka leng mohaleng wa hao. O ka di romellwa ka tsela ya email kapa ya molaetsa o mo kgutshwanyane. O tla dula o ntso o fuwa ditaba tsa letsatsi ka letsatsi. Empa wena o tla be o lefa ha ngwe ka kgwedi, kapa ka beke, kapo ka selemo. Di sebetsa ka tsela e jwalo.

Nka rarolla taba ena ka ho kopa tshwarelo ho motho eo ke mo romelletse molaetsa ka phoso. Ka mo bolella hore molaetsa oo one o sa tlameha ho tla ho yena, empa o tshwanetse ho tla ho motho ya e itseng. Empa e le ela mpa ya eba phoso feela. Ka qe ha ke qetile ke be ke mo bontshe le bopaki hore ke ne ke lwana le motho ofeng ebile ntwa ya rona e qadile hokae. Ka hona ho bile wa etseya phoso hore molaetsa o ye ho yena empa o ne o se o sa leba ho ena e la mpa yaba phoso feela.

Tjhe ke bona artificial intelligence e sa etse re be bohlale. Hobane bongata ba rona re se re itshetleile hodima yona ka ntho e nngwe le e nngwe eo re etsang. Ekaba ho thusa bana ka mesebetsi ya sekolo kapa ho etsa di-assignment kapa ntho e nngwe le enngwe re se re botsa yona. Ha ho sana ntho eo re kgonang ho inahanela yona, empa re se re tshepile ho yona hore e tle re etsetse ntho e nngwe le engwe. Ka hona ke bona e re bolaya hanyane hanyane, empa rona re sa elellwe hore ya re bolaya.

Dumela Mosuwehlooho. Mona ke tlile ke rumuwe ke baithuti mmoho le nna bao ke ke ba etelletseng pele. Mme ba re ke tle keo tsebise ka bohlokwa bao ho ba le wi-Fi ka hare ho university ya rona. Sa pele ke hore NSFAS ya rona e re sokodisa haholo ho lefella ditjhelete tsa rona. Mme re qeteletse re sokola le tjhelete ya ho reka data eo re e sebedisetsang ho etsa di-assignment le e meng ya rona e ngata. Ka hona ha re na le wi-Fi ka hare university ya rona, re tla thusahala haholo. Wi-Fi e bohlokwa haholo hore e be teng university-eng ena ya rona. Kea leboha.

Ha o lebetse ho password ya hao moreki. Nka fonofono ya hao ebe o kena App-ong ya hao ya banka e teng moo fonofonng ya hao. Ha o qeta moo o tobetsa konopo e ngotsweng forgot password. Ha o qeta ho tobetsa konopo eo e tla o bontsha metjha eo o tshwanetseng ho e latela ho kenyeletsa le ho nka senepe sa sefahleho sa hao. Ho bontsha hore e fela e le wena kannete, ya lekang ho kena moo ya bileng a lebetse -password ya hae.

Baahiisane ba ka nna ke bona hole molemo ha re ka lefella di-subscription tsa ditaba. Hoo ho tla re thusa haholo hore re fumane ditaba tse etsahalang ka letsatsi ka leng mona motseng wa rona. Re ka patala ka kgwedi kapo ka selemo kapo ka beke, mme re tla fumantshwa ditaba tsohle tse etsahalang ka hare ho motse wa rona. Mme ke bona hona ho ka re sebeletsa haholo hobane matsatsing ana hao sana pampiri ya ditaba e re tsebisang kapa yona e re bolellang hore ho etsahalang mona motseng wa rona.

Hello, ke Dipuo ya buang mona. Ke letsitse kwano ke batla ho le tsebisa hore ke qeta ho reka data ya mashome a mararo kaofela empa e se fedile ke soka ke etsa letho ka yona. Ha ke utlwisise hore na ho etsahetseng hore data yaka e fele jwalo feela ka tsela e jwalo. E nyametse feela ke sa tsebe hore ho etsahetseng ka yona. Ke utlwile bohloko haholo ke kopa le tle le nhlalosetse hore bothata bona bo bakwa keng. Hoseng jwalo ke kopa le tle le kgutlisetse tjhelete ya ka morao. Tjhe ke utlwile bohloko haholo ke tsela eo le sebetsang ka yona di data-eng tsa rona.

Ha ne ke le moetapele wa setjhaba sena, ke ne ketlo etsa di poster-a tse ntle tse kgahlang. Tse nang tse bontshang setso sa rona baSotho kapo moetlo wa rona. Tse bontshang meetlo ya rona tse ntle ka etsa di poster-a tseno ebe jwale ke di petjha hohle mona mabenkeleng a rona. Re hopotsa batho hore letsatsi la heritage le se le atametse. Hape ke ne ketlo phatlalatsa marangrang a internet. Ke ya ke nke di-poster-a tseo tsa ka tseo ke di kenya di-internet mona, ke di kenya di Facebook-ung mona kaofela. Hore batho ba tle ba hopole hore letsatsi la heritage le le se le atometse. Ebile ke letsatsi le bohlokwa haholo, sena ke nahana se ne se tla thusa hore batho kaofela ba dule ba hopola hore heritage day e se e atometse. Le hore e bohlokwa ha kakang.